Ikhadi lesikweletu kimi, laba usizo kakhulu, futhi liwusizo kakhulu. Lingisiza uma ngingenayo imali ekhona ephaketheni, kukhona isimo esiphuthumayo okumele ngisifeze ngemali. Kanti uma likhona lona, liyakwazi ukungilekelela ngoba lisuke linemali ekhona, futhi angilisebenzisi noma yikuphi, ngilisebenzisa uma kunesidingo semali esisheshayo, lapho imali ngingenayo ekhona ephaketheni.

Mina, owami umbono ukuthi, uma uzifundisile kuqala ngaphambi kokuba ulithathe ikhadi, kumele wazi ukuthi leli khadi ulithathela izimo eziphuthumayo kuphela. Ngoba kukhona lapho kukekufike khona isimo esiphuthumayo esidinga imali, uthole ukuthi awunayo imali esephaketheni. Ngakho-ke, leli khadi libaluleke-ke ukuthi, uma ngabe unalo, lisebenzise kuphela ezimweni eziphuthumayo. Lapho uzowubona umsebenzi walo.

Leli khadi, uma ulithatha, kufuneka ulazi ukuthi ulithathelani. Ubuhle balo balolikhadi ukuthi, uma unalo, kunesimo esiphuthumayo esidinga imali, uyakwazi ukulisebenzisa ukuze ugcinele leso simo. Ububi balo futhi, uma uzolithatha leli khadi, ulisebenzise nanoma yikuphi, nanoma inini, ilapho khona ozogcina usungena khona ezindlekweni zokukweleta, usunesikweleti esikhulu, ngoba ulisebenzisa isinoma ikanjani. Kanti uma ulithathe wazi ukuthi iyiphi inhloso yakho, ulisebenzisa uma kunjani, alizukukuhlupha futhi leli khadi.

Into yokuqala okumele ngiyibheke ngaphambi kokuba ngithathe leli khadi. Kufuneka ngiqale ngibale izindleko zami, ngibale futhi nomholo engiwutholayo ukuthi, uma ngabe sengithatha leli khadi sengilifaka kanye nezindleko enginazo, ngiyokwazi yini ukulimela ukukhokha izindleko zalo ekugcineni. Ngingathathi nje ikhadi kodwa ngingazange ngihlale phansi ngibuke uhla lwezindleko zami.

Ukuze athole ikhadi lesikweletu, kumele aveze umazisi wakhe, aveze nencwadi eyimvumo emgunyazayo ukuthi uwumhlali waleyondawo, bese eveza ukuthi usebenzaphi, futhi iyiphi into ezobambisa ikhadi, uma ezobambisa ngayo uma evula ikhadi, ikuphi okuyingxenye yezinto anazo, noma futhi iyiphi inhloso afuna ukuyisebenzisela ikhadi lesikweletu.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukwazi amaphuzu akho uma ufaka isicelo sesikweletu. Lokho kuzokusiza ukuthi ukwazi ukuzikalela isikweletu okumele usithathe, futhi ukwazi ukuthi umthamo wesikweletu owuthathayo uyokwazi futhi ukuthi lapho othola khona ukuwukhokhela, uzokwazi ukuwukhokhela ngendlela. Ungagcini usungena eyikweletini, sekuba nezikweletu ongakhoni ukuzikhokhela, ngoba awuzange uwazi amaphuzu akho ukuthi angakanani, kanye futhi nezikweletu ezinye eziseceleni okumele uzikhokhele, ubungazi ukuthi kumele ube nesikweletu esingakanani, futhi siyenela yini kulokhu osuke unakho ozokhokha ngakho.

Esikhathini samanje, kulukhuni, akukho lula kubantu abasha ukuvula ama-akhawunti asebhenki. Ngoba iningi labo abanayo imisebenzi abayisebenzayo, kanti futhi ayukho lapho abathola khona imali yokuziphilisa. Ngakho-ke, kubona kubanzima ukuthi angaba ne-akhawunti yase bhenki. Ngoba i-akhawunti yase bhange ifuna ukuthi kube nekhona imali ebakhona ekhadini, ezokwazi ukugcina ikhadi lakho lisebenza.

Ukuba ne-akhawunti yase bhange kubalulekile, ngoba uma usuxakekile uyakwazi ukuthi ukwazi ukuboleka imali ebhangeni lakho obhanga kulo, uma kukhona isidingo semali esheshayo. Kanti futhi thina asikwazi ukuzibekela imali ngokwethu, kanti uma une-akhawunti yase bhange, iyakwazi ibhange ukukulondolozela imali yakho, kanti futhi, futhi ibe nenzuzo.

Into ezingangiheha kakhulu uma ngivula i-akhawunti yasebhange. Inzuzo yokuthi, uma ngabe ngibheke imali bese ukuthi inzuzo yayo ngiyibone isenanini elinginelisayo. Kanti futhi okwesibili, indlela, inani abalithathayo, noma izindleko zekhadi, noma ze-akhawunti, uma ziphansi kakhulu, ngiyokwazi ukuthi ngilivule kulelo bhange. Kanti futhi, uma ngabe ikhadi lami ngilisebenzisa kwezinye izindawo, kodwa inhlawulo yalo ingabi ingaphezulu kwemali engenayo, ngiyokwazi futhi ukulithatha lelo bhange.